Mabollo a mangata hampe lefatsheng. Mefuta ya teng ke mabollo a Sesotho, a batho ba bo ntate, a bo mme. A maXhosa, a maZulu, a maSwati. Mabollo ana a fapane ke a hore moo ba rutuwa ka puo tsa bona nqo, ha ho se leng hore se fapane ka tsona hakalo. Hoba mabollo a bo ntate ba ya ka mora thaba, ba bomme ba kenela ka jareteng. Empa ba maXhosa bona ba kenela kantle ho tsela ho kantle ho mo ho dulwang teng. Empa ha se hangata ba bonwang ba bonwa fela ha ba a tswa. Le batho babo mme o ba bona ka hore ba bina tsatsi le letsatsi.

Bo mme ke ne ke le kgothaletsa hore le batle dithibela pelei tse ding. Hoba di ngata ke ka mefuta ya tsona. Le botse ma-nurse le di ngaka hore na ketse feng tse ka kgothalletsanang le mmele ya lona hore di ske la ba le ditlamorao tse bosula. Se ka di tlohela hobane ke tsona tse di thibelang hore le seke la ba le bana. Kapa le di ngaka tsa lona hore na leka kgona na ho kwala di-tube tseo eleng hore ke tsona tse etsang hore mahe a tsamae. E leng hore ke yona a etsang hore hangata ha tswile mo a dulang teng, a etsa bana.

Seo ke kopaneng le sona ha ke tjhakela batsofe di mahaeng a bona, ke hore ke seo ele horeng tsela e leng hore ma-nurse a bona a buang le bona ka teng. Batho ba bona ese ha se bale bakalo e se e tshwana le ha ekare o bua le ngwana. O tlamehile o mo kgalemele, ha etsa manganga o tlamehile o bue le yena hantle hore ntho e itseng ha se yona. Ha e molaong kapa ha etse hoba maponesa a kanna atla kapa jwang jwang. O etse ekare wa motshosa tshosa. Ha nahana ho etsa a bone a bona o tla bona hore diphoso. E ngwe ke ya hore ba ingadisa dijo and haba tlameha hore ba tlohellwe nako e telele ha ba itshesetse. Tlamehile ba change ba tjhentjhuwe ka pele. Batho bana haba kgone ho iketsetsa ke ka hoo ba iswang mahaeng.

E kaba ntho e nngwe e bohlokwa haholo holo ha ne di ka finyella mekhukhung. Hobane batho ba etloreng ba dula mekhukhung maphelo a bona ha se hangata e leng hore a tsamaya hantle. Ha ba nako engwe ha ba je hantle. Ha ba phele monate moo ha ngata ngata ba dula ba kula. Haholo ha e le hore ke batho ba baholo haholo, e leng hore hore ba dula le masela. Bana ba tsamaya ba kula hara tsela feela ba sa tsebe hore na ho etsahalang cause maemo e leng hore ba dula ka hara ona ha a loka.

Budget ya sekolo e dumella bana ho ja dijo tse nang le phepo e ntle ho ba e lekane. Empa batho ba rekang dijo ke bona ekare ba etsa bokunyapa ba ipokothela tjhelete ya bana. Mme sena se ka thuseha ha ele hore tjhelete e leng hore ba nahana ho e nka ba ka reka dintho tse jalang ba lokisa di rapa. Bana ba tseba ho itemela le ntho tse loreng dia hlokahala for bakeng sa hore bana ba je kapa ho phehuwa sekolong. Ba tswe ba ye ba lo di nka dirapeng tse fapaneng tsa tshimo sekolong, empa ba tsebe ho phehela bana hore ba je hantle.

Batjha baka tseba ka sa thibela pelei ha ba ka tsamaya di -clinic mme ba tsamaya ba botsa ba sekebe le letswalo la hore mang o tla be a ong shebile hobane ke botsa ka tsa pelei. A tshaba hore motho o tla bua ka ena, hobaneng eng empa e le bophelo ba hae. Motjha tlamehetse a tsamaye, a botse a batlisise le Google-eng tlamehile a shebe hore na ke eng e leng hore e ka thusana le bophelo ba hae. Hore a seka tsamaya a ima hara feela feela, le hore a se ke le ha o jola hase setlamo sa hore thobalano e be teng. Thobalano o tlamehile e be teng if wena le motho wa hao le ratana and-e le sebedisa condom, kgohlopo o tlamehile e sebedise.

Motho oo o tla qala ho mmona ka tsela e leng hore o o tsamaya a iphumantsha ka hara yona le ka hara yona ka batho hara batho. O tsamaya a lahleha, o tsamaya a bua ale mong, o tsamaya a etsa dintho tse tswileng tseleng, tseo e leng hore batho ba hantle ha ba di etse. Empa abe a hana thuso ya mofuta oo. Ntho tse tjena tlamehile motho aye clinic-ing a bone hore na ke nnete o hloka thuso kapa tjhehe.A se ke a inkela qeto ka bo yena.

Kankere e bakwa ke dintho tse ngata. Batho ba bang ba hlaya e le hore e ntse tsamaya ka hara lelapa ho tloha batho ba baholo mme e tsamaya jwalo ka bana ba ntse ba hlaya ba hlaha. Kankere e etsahala hangata le ka baka la hore batho haba kgone ho itlhokomela, mme ha ba tsamaye di-clinic. Sena se bolela hore tsena tsohle di kanna dia etsuwa, le ha ona le kankere ya ya madi, ya letlalo, ya popelo ya batho ba bo mme. Le ya mahlo, ya matswele ke hore e e na le ntho tse ngata. Empa batho ba batla fela ba fumantshwr lesedi, ba tsebe hore na baka e phekola jwang. Kapa ba iphumana ba sena yona kapa ba ba fumantshwa meriana for yona.

Meriana ya setso e na le mabenkele e le horeng moo e rekiswang teng. Tsela e leng hore mabaka e leng hore a etsa hore ke sebedise meriana ya setso, ke hobane a phekola dintho tse ngata ka pele ho feta meriana ya ya sekgowa. Le ha ebaba e le jwang kapa jwang meriana ya sekgowa yona ntho e e ha ngata ngata e etswa fela ke ntho ya hore e monate e na le tswekere. Ke ka ho batho ba bangata ba ratang ho reka hobane empa yona e sokodisa e esokodisa hampe ho fodisa ho phekola motho. Empa e malome a buang ka yona e sebetsa ka pele hobane ba tseba tshebetso ya teng. Hoba ba e sebedisitse le bona ba hotse ba e etsa.

Pension ya batho ba tsofetseng e lekane empa fela e le bona batho bana ba baholo ba ratang ho etsa dikoloto tse leng hore di tswile tseleng. E sa hlokahale hore tse sa hlokahale hore baka di etsa. E kgona ho patala tsohle, ba ka kgona ho reka dijo, ba reka motlakase o ba lekanang kgwedi ho fihlelletse ba ba kgwedi e nngwe. Empa bona ba rata ho ihlaisetsa mabaka e leng hore ha a hlokehe maphelong a bona hoba ba se ba tsofetse. Tjhelete eo e lekane haholo sefapano ka nnete, e ba lekane hore ba ka etsa tsohle tse ba di etsang. Le ha entse e eketsuwa e e eketsuwa, empa fela ha dijo di eketseha ke bona bothata ba eleng horeng nako e ngwe ba sokola. Hoba rata ho reka dintho hanyane hanyane, ba rata le ho save-a ntho tse sa hlokeheng.